Nna setlhogo sa ka se nkase nayang e ka nna Remember The Legends. Ebile nka rata go bitsa Raputla Sebogodi, ke tla rata go mmotsa gore o simolotse jang? O kile a nna le kgatlhego, ke eng se se dirileng gore a nne le kgatlhego ya gotla go act-a? Ebile a ka thusa bašwa jang mo indasetering e? Ke eng se a ka batlang go se raya bašwa gore ha ba batla go go act-a baye kae? Gore a re neye diane a re thuse, gonne bana kgotsa bašwa ba le bantsi ba batla go act-a mme ha ba itse jang.

Nna ga ke utlwa maaka mo inthaneteng ke dira dipatlisiso pele, pele ke ka tlisa selo mo pele ka gonne dilo tse di dingwe they are good to be true. O tshwanetse o itse mabaka pele o raya batho, ga wa tshwanela go phatlhalatsa dipuo kgotsa poleleo pelo o sena bopaki. O tshwanetse o dire dipatlisiso, mogaro o tshwanetse go netefatse gore ke nnete kgotsa ke maaka naa, ka gore dipuo tsa rona di kgona go re tsenya mo kgolegelong kgotsa di kgona go re tsenya mo mathateng.

Thekenoloji e gola ka gonne mo segompienong ha e tlhole ele batho ba berekang ka thekenoloji kgotsa ba dirang gore thekenoloji e nne botlhale. Go nale dilo di roboto tse ba di bitsa Artificial Intelligence ke tsone tse nayang thekenoloji botlhale kgotsa di dirang thekenolji botlhale gore thekenoloji ya rona e gole.

Nka mo raya kere a shebe phone e tonna ebile e tlhwatlhwa e ko godimo, e e naleng camera di le nne e tsaya di sim-khata di le pedi ebile di sim-khata tseo di dirisa MTN le Vodacom. Ebile phone ya teng camera ya teng e tseye dipikitšhara tse di ntle.

e e seatleng e e dithusa, ebile e thusa thata ka gonne o kgona go bua le batho ba ba kgole ba ba kgakala le rona re kgona go itse kgotsa go batlisisa motho yo o leng kgakala le rona ka megala e re e dirisang sejwalejwale. Ebile re kgona go reetsa seyalemoya ka tsone di phone tse tsa rona tsa sejwalejwale.

Mogala wa letheka e ne ele di founu tse di tse di thata, tse battery ya teng ge o e ene e for two months. Mme di smartphone tsa sejwalejwale di battery tsa teng di for letsatsi hela, ebile di senyega ka bonako. Megala ya letheka di founu tsa teng airtime ya teng ne e mme ya di smartphone tsone airtime ya teng ga e .

Di bonolo ka gonne ge o di dirisa mo go tsa banka ga go botlhokwa gore o ye ko bankeng o kgona go itirela mo founung. Mme gape di kotsi ka gonne madi a gago a kgona go nyelela ge o sa itlhokomele kgotsa o sa tlhokomele ka moo o e dirisang ka teng, ebile o tshwanetse go itse gore ha o tsena mo mafaratlhatlheng ga wa tshwanela go phasalatsa dilo tsa gago password le di pin jalojalo le di bank account tsa gago ha wa tshwanela. Ka gonne o tla kgotsa wa nyelelelwa ke madi kgotsa o tla tsena mo mathateng.

Pele ba ka shuta kgotsa ba ka dira terama, tshwanetse ba e neye nako ba tle mo Aforika Borwa ba tshele nakwana, le ba je dilo tsa rona gore ba tle ba itse gore re tshela jang gore ba seke ba latlha ngwao ya rona. Ba itse gotlhe gore dilo tse re jang eng, re apara eng, re nwa eng. Ba itse le puo ya rona gore ge ba ya go dira terama, ba itse ba tlhalose terama e jaaka e kare ba tswa ba bonetswe teng mo Aforika Borwa eseng fela gore ba tle go dula sebakanyana fela ebe ba tswa be ba tsamaya. Tshwanetse ba itse batho ba Aforika Borwa ba ba tlhaloganye ba nagane hela jaaka bone ba je se ba sejang pele ba ka dira terama eo.